Ilula le ngoba nami ngumuntu ophila nokukhubazeka, ngingamutshela ukuthi azithande, azi naye ukuthi ungumuntu kuphela nje ukuthi sidalwe sahluka, sidalwe ngendlela ezingafani. Ngingathi mangimnika umsebenzi ngimtshele ukuthi angiboni ngoba ekhubazekile acathi angeke akwazi ukwenza, ngingahlezi ngimncoma ukuthi muhle ngimtshele futhi ukuthi uhlakaniphile. Ngahlezi ngimenzisa imisebenzi kusukela kwemncane, kuye kephakathi, kuye kwenzima.

Ukutheleleka nge-TB kuthinta amaphaphu, lokhu kubangwa ukuthi mawusukhwehlele kakhulu amaphapha akho agcine esebuhlungu. Ugcine ungasakwazi nokuphefumula kahle nokuhamba isikhathi eside, amaphaphu akho uwezwe egcinazeleka.

Abasebenzi bezempilo bangazama ukuthi njalo ngenyanga kube nemhlangano babize intsha, nabantu besilisa nabesifazane asebekhulile babatshele ngobungozi bongazivikeli. Kube khona izindawo ezitolo la kuzofakwa khona izinto zokuvikela ukuthi umuntu angakhulelwa, kube khona nemijovo ezojova, abantu besifazane kanye nabesilisa nentsha futhi esithe ukukhulakhula.

Lokhu kubanga ukuthi abantu bagcine sebengasasebenzisi izinto zokulawula inzalo, lokho kubanga ukuthi kugcine sekunabantu abathola izingane abangazihleleli. Kugcine lo sekunabantu abahamba baye emtholampilo bayowenza into engalungile, njengo kokuthi bagcine bengasazitholanga iy'ngane besheshe bazikhipha.

Sawubona, ngingumhloli wezempilo ohamba ehlola izibhedlela nemtholampilo, ngicela njengomphathi womtholampilo ungindlalele. Ukuthi, iziphi izindlela eningenza kangcono ukunakekela iziguli?

Into mina engingayenza ukuqasha imoto esoyikhokhela imali ukuze iphuthumise umakhelwane wami ogulayo, ngibe ngisefonini nomdokotela noma nomhlengikazi ngimuchazela ngesimo. Hleze angangitshela ukuthi ikuphi okumele ngikwenze ukunqanda ukuthi isimo singabi sibi kakhulu.

Le simo singenza ngizizwe ngingekho kahle emoyeni ngoba sekulahleka umphefumulo ongenacala ngenxa yobudedengu besibhedlela, nabahlengikazi nodokotela. Okwenza ukuthi kungalungi bamele balungise izindlela zabo, zokuthi bakwazi ukunakekela abantu bangagcini sekulahleka imphefumulo engenacala.

Yebo, bayafika banakekele iziguli esezikhulile ngozisheka iziguli ezihlukene kubalwa kuzona o-high-high, o-BP, oshukela kanye nezifo ezinye ezingenzenga zibathole. Mabetholakale benazo izifo bayalethelwa njalo amaphilisi abo, imithi yabo ukuthi bayiphuze.

Ziningi izifo ezijwayele ukulaphwa ngabantu ngemithi yesintu namakhambi. Okubalwa kuyo mawuphethwe ikhanda, abanye bake baphuze imithi yesintu mabethwe ushukela, abanye mabephethwe izinyawo abanye mabephethwe i-high-high, kahle kahle zonke iziguli. Abantu abanye bake bakhethe ukuzelapha ngemithi yesintu namakhambi.

Ingoba akekho umuntu othanda ukugula, abantu sebekholwa noma yini ezobasiza ukuthi bangabi naso leso sgulo, umuntu mefika ethi unomuthi wokuqeda isandulela ngculaza bayamthemba ngoba bayazi ukuthi isigulo esikhona ungunaphakade. Koda bathemba ukuthi makukhona umuntu ofika nosizo ukuthi siphele, batshela ukuthi naso sizophela ngempela.

Izinhlelo zemfundo yocansi nokukhulelwa ezingasiza intsha ukuba iqonde ubungozi bokukhulelwa ukuthi, bangamele bafundiswe ukuthi mawusunengane noma usukhulelwe impilo ngeke isafana nasekuqaleni. Kunezinto okuzomele uziyeke okubalelwa kuzo isikole noma ukuqhubeka nemfundo ephakeme ugade ingane, kunezimo la ozothola ukuthi imali awunayo sewunenkinga yokuthi imali-ke manje. Awusenayo imali yokuthengela ingane noma yokukhulisa ingane kuningi, nasemoyeni ungazithola ungasabi kahle usuba nodiphreshini, njalo njalo.

Siyabonga khansela langakithi, ngemtholampilo onguhambinendlwane, lokho kusisiza kakhulu ngoba kunabantu abakhubazekile abangakwazi ukugibela amakhumbi baye emtholampilo okude, kunogogo abadala abangakwazi nabo ukuhamba ibanga elide. Kodwa lo mtholampilo usisizile ngoba sesiyazi ukuthi ngosuku oluthize kuzwa emtholampilo ungakwazi futhi uhambele isgulo sakho onaso, nabantu sebehlala nje bekahle ukuthi njalo ngesonto uyeza umtholampilo onguhambenendlwane.

Kubalulekile ngoba sebefaka yonke into. Uthola ukuthi uyaphuza nje, kanti bafake imithi engafunakali emzimbeni uzithole sewugula sekungenzeki lento akade bethi izokwenzeka, ukwehla emzimbeni. Kodwa uzithole sewugula sewunesifo ongazi ukuthi uzithole kanjani.

Yebo, ukhona umehluko izinyanga ziyalapha, zinikana imithi yesintu eziyimvelo kanti abathakathi bamosha izimpilo zabantu abenzi okulungile, izinyanga zenza okulungile kanti abathakathi benza okungalungile bayabulala, bathakathi abantu benza yonke into yobumnyama.

Ukusoka kubalulekile ngoba kukuvikela ezifweni eziningi ongazithola futhi kukwenza uhlale uhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Kumele baqiniseke ukuthi mawufike emtholampilo enikwenzayo nobabili kugcina kulelo gumbi, akuphumi kuye kwenye indawo ngoba mawuzowuthatha ngokuthi uyawazi umndeni waleyo ngane. Usubeka leyo ngane engcupheni yokuthi igcina ingasakwazi ukuya emtholampilo iyovikela ukukhulelwa ngoba wena uzohamba uyotshela umzali, kumele unigcine ngaphakathi mayebona ukuthi ingane ayikhululekile, nawe uyitholele omunye umhlengikazi ozoyisiza.

Njengomuntu ophila nokukhubazeka ngingameseka ngokuthi ngimlalele, ngikuzwe konke akushoyo, ngimtshele nami ukuthi ngidlula kanjani ezintweni, ngimlinde akhulume ngimnike isikhathi sakhe sokuthi akhulume. Ngimuzwe ukuthi ikuphi okumxakayo, singakulungisa kanjani futhi lokho.

Usemdala kakhulu uBab' Zungu akumele ukuthi agibele mayemtholampilo, kumele kube nohlelo lokuthi kube khona umhlengikazi njalo ozomyela ozomyela emtholampilo, ozomthathela amaphilisi emtholampilo umlethele kwakhe. Noma athumele umzukulu, noma ingane yakhe ezohamba iyomlandela amaphilisi, iphathe incwadi etshengisayo ukuthi ulandela bani futhi umlandela amaphilisi ani.